Ee, ke ne ke kopa ho botsa moo, hore ee ho kaba jwang taba eo ya hore nna mona tjhelete ya ka, ha e se e leng tshepisitseng yona. Ne ke kopa le ke le nhlalosetse hore hobaneng, hobane nna ne ke entse temo, ene tlamehile e kgutla e ka eighty percent tjhelete ena. Jwale le nkileng yona ke forty percent, ha ke tsebe hore ne le re ho etsahalang ka yona, ee aa ha ketsebe ehlile ke kopa tjhelete ya ka, ke ya le kopa neke ke kopa le eketse moo, ee aa ke kopa re thusaneng. ooh ke ya utlwa ha ho jwalo, hore ke error-anyana e nyane, Ke kopa le nthuseng.

Eya ke ile ka fola mola mara, empa feela ka thusiwa ka mora nako hobane ne re le bangata nyana re fetse eya atjhe. Mokgwa wa bona o bolokehile hobane o no ntsha tjhelete ka ID le motho a ka entsha o mong o tla o bona o tseba hore ke mang a ntshitseng a kgone ho ntsha tjhelete ka ID e seng ya hao. ditefo tsa bona, atjhe ne di utlwahala ne di utlwahala ho tswa hole le ho tla mo, aa ne di utlwahala ebile ne di le .

Atjhe motho ko ho ba na le mamello, ho ba na le mamello ebile a ba yona a kgone ho beha tjhelete, a beha tjhelete taba ena ya balloon. Taba e ne ya balloon ke sa e utlwisisi, hobane o tla nka tjhelete ka banka, o tla nka koloi ka banka, e re ha o qeta ho patala banka eo koloi ya ho e lokile ha e tla tsamaya ho patala ntho enngwe malepe ena. Atjhe nna keye prefer-a ya hore nka be ke e reka ka cash.

Atjhe Motswalle kea bona hore o na le tjhelete ko ho bona ke ho lebohisa ka motswalle. Bona hee o ska nka nkare eya ke leka ho o jwetsa hore o le jwang tjhelete ya hao. Ke tla be ke o jwetsa feela wena o tla nka qeto eo o no reng hobane tjhelete e ha o ntso o entsha feela, eya feela. O no sa nahane hore o kanna Qala kgwebo e tlo etsang hore le a e fetse kgwebo ebe e ntse e phela ntse ntse o kgona ho kenya tjhelete. Kgwebo e mohlomong o no ntso na le yona o lakatsa ho e bula kapa ntatao a ne neng lakatsa ho e bula. Empa feela ne se na se na matla, wa e bula, wa bona o jwalo mona le mokgwa wa hore le ha e ka feela ho tlaba, wena wena o a tseba hore le ha e fetse, o na le, o na le tjhelete ya ho ya ho ya ho tswela pele ya ho qoba bophelo.

dumelang ke bone ee life cover ya lona mona, hore ne ke batla tseba feela hore e tsamaya jwang, ho patala jwang . And-ane le hore re kgona ho cover batho ba ka kanang, ba bang ba fitileng dilemo tse sixty, bona ba kgona ho cover-viwa na. E ne ke batla ho tseba tsela eo hore e tla nyoloha na, hoya ka nako kapa e tla dula e le jwalo . E ya ke ratile ke batla ho tseba feela hore, ee pay out e le e bontshitseng mola, e la ya seventy thousand e fella ho yona, kapa re ya kgona ho nyoloha ee.

Atjhe, moreki ee wena o tsebe hore hotla hlokeha hore o be na le tjhelete ya di-lawyer, o tlo patala bo di-levi cost-e, bo di-tax and rates, le hore ee ewele ka ho wena ntlo, bo di-tittle deeds. Jwale hee, moo, o tsebe hore o patale hore e wele ka wena, eo a e rekisang ena, ajhe a patale niks-e , ee, jwale ke ba kopa ho botsa feela hore, ee o tla ba na le yona tjhelete eo na, o be o ikemisetse ho ba na le yona , hobane e tla batleha.

Ee, yona ena kgotsofatsa hobane, o qetella motho, batho ba bangata ba na le ho qetella ba e sebedisitse dikoloto tsa bona, empa ha e hlaisa e re ho ba o qetelletse o kolota eng, eng. O makala motho a e makatsang, and a tseba hantle hore o nkile sekoloto seo, e mo hopotsa hantle hore jwale akere o kotle o qetelle ho patala ntate. Re tla bona hore re tla o fa kapa jwang.

Ditefo tsa kgwedi le kgwedi ke se tsa tshwana le tsa selemo le selemo, hobane ee tsa kgwedi le kgwedi di natha, di be di fetele ka nqane, empa tsa selemo le dumelane ka tsona. Ke tsa selemo ee , tsona di dutse di ntse di le jwalo, jwale tsa kgwedi le kgwedi, ho ya ka hore o sebedisa eng jwang, ha jwang. O tla bona moo hee hore ho etsahalang.

Ee, o ka thola nthwena ya hore ba re ke banking app, o be o dumela le di-online transaction, kapa hona o ye bank-eng ya hao, eo o e sebedisang , ee o ba jwetsa hore hona le ntho e itseng o e batlang. Ebe bona ba tla ho thusa, hore ee tjhelete etswe eye mane mawatle.

Ehlile nka mo kopa ee I-D nomoro ya hae e felletse, le mabitso, number, le address, hore ke tle ke kgotsofale hore ke yena motho eo ke buang le yena. Ke kope hore a mfe selfie, senepe sa hae sa senkileng hona tje, a senke hona jwale re qoqa, ka selfie. ke kgone ho thola hobane o tlo ba le hole lona, ha na le haufi le nna, ne ke tla batla menwana, jwale hotlo kosa ke batle sefahleho, ke se kenye ho face recognition-e. Ha se e tshwara, le hore face recognition ena le ho o jwetsa hore ke nako eo, o hlahise ka nako mang kae, ha se motshwara re bona ele yena, atjhe hee, ke tla mo fa ee pin ya hae, kapa ke mo kope hee, dintho tsa tla kopane hore atjhe ke kopa o ko tle mona, ee bank-eng ke tle ke kgona ho thusa, ha ke utlwa ke sa .